Ngingacela uxhasomali ezinkampanini ezinkulu, noma ngabe ezincane, ngiphinde ngicele usizo lwekhansela ngoba ngizobe ngisiza umphakathi osengozini, plus nabantu futhi abadala, ngoba ukhansela ikhona imali ayitholayo yokuthi akusize umphakathi.

Ukulungisela ukudla kwesintu, amalungu eqembu nawo afika nokudla okwehlukahlukene, njengamadumbe, ummbila, ubhatata, izindlubu, kanye nemifino. Bese futhi ayaphinde ayasiza ekutheni kulungiselwe lokudla kuphekwe ukuze kuzodliwa.

Singathatha ukugxekwa njengendlela yokufunda ukuthi singaphindi amaphutha esiwenzile. Ifilosofi yo-ubuntu ukuthi silungise lapho esone khona, siqhubeke ngokulandelayo, senze kangcono. Ukugxekwa kuyasiza ukuthi ufunde emaphutheni osuke osuwenzile.

Ukuthwasa nokwaluka kwehlukile. Ukuthwasa, usuke uwamukela izindlela zedlozi, likuyise lapho okumele uyothwasiswa khona. Kanti ekwalulekeni, usuke ungumfana oseyokhuliswa uphume ebufaneni uya ebudodeni. Kukhona-ke okusicubu somzimba esisikwaziyo emfaneni ukuze abe yindoda. Uma uthwasa akukho okusikwayo kuwena.

Ngicabanga ukuthi isangoma sisuke sibachazela ukuxhumana kwabaphilayo nabangasekho, ukuthi abangasekho bafika ngamaphupho. Kuyenzeka-ke amaphupho kwesinye isikhathi angacacisi ukuthi aqonde ukuthini. So, isangoma siyakwazi ukuthi sikuchazele ukuthi bakuqonde ukuthini lokho, ukuze nizokwazi ukuqhubekela phambili nempilo.

Umdanso wesiZulu siwubiza ngendlamu. Lokho nisuke kunezigubhu, nidansa, nisina, nicula namahubo. Lokho kuwukuhumusha, ukuthi yini le enisuke niyenza ngaleso sikhathi.

Imikhosi yokuthomba iyahlukahlukana. KwaZulu, umntwana sithi simenzela umhlonyane ngoba usuke asethombile. Kanti kwamanye amasiko, umntwana uyagonqiswa ahlaliswe endlini u-seven days, agcotshwe ibomvu. Nalapho futhi umntwana kuthiwa uyakhuliswa ngoba esethombile, afundiswe izindlela zokuthi uziphatha kanjani, njengoba esengena esigabeni sobuntombi.

Imikhosi yokuthomba iyasiza kakhulu ekukhulisweni komntwana, noma abaseduzane nami ngoba bayakwazi ukuthi umuntu wesifazane umele uma ekhuluma aziphathe kanjani, ukuze kushaye isikhathi lapho futhi ekhuliswa-ke manje esengena esigabeni sokubamdala.

Amasiko ayahlukana ngokwemindeni, eminye inezinkolelo ezahlukene. Abanye bakholelwa ukuthi kumele kube nengubo, abanye bakholelwa ukuthi kumele kube nezimbali.

Ngizizwa kahle kakhulu. Kuyinto enhle nento encomekayo ukuthi ama-Afrika angacwasani. Ukuthi omunye uyakwazi ukugqoka isiko lomunye, omunye umdabu, kuhle kakhulu lokho.

Kuba umcimbi omkhulu, kuhlatshwe izimbuzi, kube khona abadansi, ngokwendlamu, kube khona abahayayo, kube khona wonke umuntu, kube khona neyintombi zendawo. Ebese-ke kuba nomcimbi wakhona ekhaya, kube khona nezanusi okuyizona ezizoqhuba lowo mcimbi wokukhuphula umuntu omdala. Ebese uma sekuqediwe, ebese kuyadliwa-ke, kube mnandi kujatshulwe esekhuphuliwe umuntu omdala.

Kumele bazibophezele kakhulu, ngoba kunokudla okwehlukahlukene kwamasiko ahlukahlukene. Kumele bawahloniphe wonke amasiko ngokufanelekileyo.

Ngingahlanganisa indlamu yabesilisa, ngihlanganise i-gumboot dance, ngihlanganise ingoma yamantombazane, ebese senza kube yinto ebukeka njengento yamanje, njengalokhu abakubiza ngegqom. Bese kuba mnandi kufake nomculo phakathi, bese kuba isitayela esisha.

Lowo muntu ohambile kusuke kuwumuntu obelugcina usiko. Kufanele uma esendlulile emhlabeni, kuhlanganyele amabutho, kuhlanganyele abahubayo, kuhlanganyele izanusi. Ebese ehlanganiswa nethongo lakhe, lapho ezokwazi naye ukuthi aphinde abuye axhumane nomndeni wakhe naye, ngokosiko lwamadlozi.

Isiko lokuthomba lisuke likhulisa intombazane lapho abantu abadala, abanjengogogo asebekhulile, bayichazela intombazane ukuthi kuchaza ukuthini ukuthomba, kuyini futhi ukuthomba komuntu wesifazane, nokuthi uma engahlangabezana nezimo ey'thize, kumele enze kanjani. Lokho kuyasiza kakhulu ukuthi umntwana akhule, futhi aziphathe kahle.